Ngombono wami mina ngiqabanga ukuthi uhulumene nezinhlangano zonke ezikhona kumele zihlangane bese zihlangana namalunga omphakathi ukuze kukhonakale ukuthi kulungiseke le ndaba yokwabelana komhlaba. Uma bangahlangana abantu ngicabanga ukuthi kungaba into enhle leyo ngoba kwamanje akukhonakali kahle ukuthi abantu bangabelani umhlaba bodwa kungekho kungangenanga umthetho phakathi. Umthetho wuwo lo ofunekayo ukuze kuthi yonke into ihambe kahle, iqondisiwe.

Ukuvuna ngezandla kungaba kungaba khona kungaba khona izinzuzo ngoba abantu bakithi bangathola amathuba omsebenzi ukuze bazokhona ukuthi basebenze kube yibo abavunayo. Kodwa izinkinga zokuvuma ngezandla ukuthi abantu angeke baze bakhone ukuthi bavune okuningi njengoba imishini ivuna. Futhi abantu abaningi abazimiseli ngemisebenzi yabo uma kufika umsebenzi emsebenzini yezandla.

Ukuvuna izitshalo ngezandla kubalulekile ngoba kuvula amathuba emisebenzi. Abantu bathola imisebenzi kanti futhi nezitshalo lezi ezivunwayo uma zivunwa ngezandla zonke ziphuma zinothile, ziphuma ziphelele, kodwa uma zivunwa ngemishini ezinye ziphuma zingaphelele. Ukuze baphumelele abasebenzi uma bevuna ngezandla kumele bazimisele ekwenzeni umsebenzi wabo, benze yonkinto ngokucophelela. Yikho lapho bazokhona ukuphumelela.

Amazwe ahlukene noma izifunda ezibhekana nemithetho nezidinganiso ze-PPE ingenca yokuthi uhulumeni noma imikhandlu yamasipala ayisiniki lezo PPE ezidingakalayo yingakho uthola abantu ezifundeni banganayo i-PPE bangayisebenzisi futhi i-PPE ezitshalweni zabo, ukuze ukuthi bakhone ukuvuna izitshalo ezinothile.

Yebo, ngake ngaba nalo iphupho, ngake ngaba nephupho lokwenza ingade. Ngathi uma ngenza ingadi yami abantu abazange bayikholelwa kuyona kodwa mina ngaba ngaba nalo ithemba. Ngasebenza engadini yami, zakhula iy'tshalo zami kodwa abantu beba ngathembi. Zathi uma seyikhulile iy'tshalo zami ngazidayisa ngazenzela imali eningi. Ilapho abantu bacala khona ukuthatha iphupho lami ngendlela ephezulu ngokuthi babone ukuthi seliphumelele iphupho lami.

Into engenziwa ukuze kwakheke ngocubo enobulungiswa, ukuthi abanikazi bomhlaba abadala kumele babambisane nabanikazi bomhlaba abasha, ukuze kuzokhonakala ukuthi labo abakhona abasebenzayo bakhone ukuthi babambisane kahle lapho emisebenzini. Imisebenzi izokhona ukuthi ichubeke futhi akumelanga kusetshenziswe izinto ezisebenza esingazibiza ngokuthi imishini phecelezi ukuze ukuthi abantu bakhone ukuthi bathole imisebenzi yabo iphinde futhi ivikeleke.